Ukuze baqinisekise ukuthi umshado wabo uyaphumelela, abashadikazi kufanele ukuthi babe nenhlonipho bahloniphane, bazisane. Lapho umuntu wakho kumele umazi lapha asuka khona. Umazi iy'ngqinamba abuye ahlangabezane nazo. Uy'nikeze isikhathi sokumfunda umuntu wakho bese uyakwazi ukuthi umbekezelele, ngoba, uzungene nje esigabeni sokuthi uzushade naye, yingoba kukhona okuhle wakubona kuye. Ngakho-ke, ukubekezelelana nokuhlalisana nokunikezana izindawo, umuntu nomuntu, kuhlonishwane ngezinga elifanayo. Kungabibikho ofuna yena ukuhlonishwa, kodwa yena unganikezi inhlonipho. Uma-ke kwenzeka njalo, nothando luyaqina. Noma uthando lwehla, kodwa uma kubekezelelwana, uthando luyohlala luyithola indawo yalo.

Hhayi-ke, amasiko aKwaZulu, imvunulo, noma izimpahla zesintu, ilapho-ke ke thina esingoZulu esisuke siqhakambisa khona ubuZulu bethu, ilapho-ke esisuke sitshengisa ukuthi thina asisibo nje abantu noma ibaphi. SingoZulu omnyama uyesabeka. Lapho esuke siyiveza ukuy'gqaja kwethu, siveza ukuyiqhenya kwethu, siyiveza imvelaphi yethu ukuthi sivelaphi. Ilapho-ke okwazi ukubona khona-ke ukuthi umnumzane lo, ingane le, oselotsholilwe lo, umama wekhaya lo. Ngakho-ke imvunulo yethu nje, uyabona nje ukuhlukahluka kwayo ukuthi hhayi lapho sikhiphe unyawo. Siyaveza ukuthi lokhu nalokhu kuchaza ukuthini. Yonke ixoxa indaba. Akukho okugqoka nje okungaxoxi indaba. Zulu omnyama uyesabeka!

Uma uyocela isihlobo esihle, yilapho usuke usuyibonile intombi nazana nayo, wayithanda. Kwahamba , kwafika isikhathi wabona ukuthi sekuyiyona ntombi ofisa ukuthi ibe umakoti wakwakho. Ofisa ukuthi ibe unkosikazi wakho. Ngakho-ke ke, ube-ke ke usucela omalume, usuhlala phansi nomalume usubika ekhaya ukuthi-ke usumbonile ofisa abe unkosikazi. Bese-ke sekuyahanjwa-ke lapho, sekuyiwa ekhaya kubo kwantombazane, sekuyoxoxiswana-ke izingxoxo zamalobolo. Sekuyovelwa. Sekuyoshiwo-ke ukuthi, hhayi insizwa yakithi isiyibonile layikhaya. Isifuna ukuthatha usisi, untombazane walayikhaya. Ifisa ukumenza umakoti wakwayo.

Lezi zinhlaka zomndeni wendabuko zidlala iqhaza elikhulu ekuqhakambiseni ukuziqhenya kubantu bakwaZulu. Zidlala futhi iqhaza elikhulu ekuqhakambiseni inhlonipho kubantu bakaZulu ukuthi bazazi ukuthi bangobani futhi bayigqaje ngobuZulu babo, bazazi ukuthi bona bakhuliswe ngenhlonipho. Ngakho-ke, lokho kuyasiza futhi ukuthi abantu bayazi imvelaphi yabo. Abantu bazazi ney'bongo zabo, ney'thakazelo zabo, ukuze bangagcini abantu bey'thola bengena kubudlelwano obubodwa ney'hlobo zabo. Ngakho-ke, inselelo ebuye sihlangabezane nayo ukuthi ngokungena-ke kwesimanjemanje okugcina kungena emakhaya, nomabonakude, nomakhalekhukhwini, abantu bagcina bey'khohlwa ukuthi bangobani.

Ngesikhathi ngikhuliswa, nami ngazizwa ukuthi ngempela usiko lwami ngiyaluthanda. Ilapho nami engingazizwa ukuthi nami abazali bami bangithandile, bangenzela lolu siko. Lwangenza ukuthi nami ngizwe ukuthi ngempela ngingumZulu ngempela ophelele. Lokho kwangizwa, kwangenza ngazizwa ukuthi sengifikile esigabeni sokuthi angiseyiyo ingane. Nami sengingena ezingeni lobudoda. Sekukhona indlela ekumele ngiy'phathe ngayo. Ngaba nomuzwa nami, futhi omunye ukuthi nami sengizokwazi ukuhlala nabathize. Sengizokwazi ukuthi ngihlale nezinye izinsizwa. Zingangibukisi okomfana omncane, kodwa zingibuke njengebhobhodleyana eselikhulile. Nami sengingena ebudodeni. Sengizokwenza izinto ezifanayo nabo asebengenile kuleli zinga.

Ukukhuliswa kwabafana, umlando waKwaZulu, kwakuyiko ukuthi abafana bebefundiswa ukuthi uma ukhula uba indoda kumele uy'phathe kanjani. Uma usungena esigabeni sobudoda, iyiphi indlela okumele ukwenze ngayo. Ikuphi okumele ukugweme. Ikuphi futhi okumele ukwenze. Ukuphi, yiziphi iy'nhlonipho nokuhlonipha abanye abantu abadala okumele ukwenze. Lezi iy'nqubo ziye zaguquka-ke, ngenxa yokuhamba kwey'khathi neminyaka, ngenxa futhi yokushintsha kwemindeni, lapho sibona obaba bengasabibikho emindenini. Abafana sebakhuliswa omama. Abafana bengasaqini ngale ndlela ababeqiniswa ngayo kudala. Lokho-ke kwenzile ukuthi-ke lolu siko lungasalandelwa ngendlela okuyiyonayona. Omama nabo sebefundisa abafana ukuthi kumele bavumele imizwa nokuthamba. Into eyayingakufundiswa kudala.